Ndzi nga n'wi vutisa swa ku loko xihahampfhuka u xi sungula u endlisa ku yini loko u lava xihaha u endlisa ku yini nakona.

A ndzi ta ya eDubai hikokwalaho ko lava ku vona e ndhawu liya ni twa va ri yi saseka swinene nakona a ndzi ta ya ndzi ya xava swiambalo kwaleni hikuva swi chipile ku tlula la kaya.

Ni nga va nyika e mintirho nakona swikontiri na tindhawu ti ta tshama ti lunghile hikuva ku ta va ku na swihahampfhuka ekusuhi na le ka hina vanhu va tala ku tirhisa tindlela ta kahle nakona vatirhi va fanele va ta va tala swi ta tlakusa mintirho etikweni ra ka hina.

Hakunene cellphone a yi tirhi loko u ri ndzeni ka xihahampfhuka ke loko u dyile u ya kwini a thoyilete u endlisa ku yini loko xihahampfuka xo bulusa u ta endlisa ku yini.

E-e a ndzi se tshama ni ya mara rivala ra swihahampfhuka ri kahle ri kulu ngopfu hikuva swihahampfhuka swi lava e ndhawu leyikulu swinene.

Swi va vuyisela ndzhaku swinene hikuva va tshembe xona eka swilo swo famba hi ku hatlisa se ene swi va endlela va looser e mali na swilo swa vona vamabindzu va lahlekeriwa swinene.

Ku famba na selufoni ya mina na khompyuta ni ta kota ku ti tirhisela swona loko na ha ri kwalaya ka xihahampfhuka ndzi nga borheki ni nga swo tala loyi ndzi ri ndzeni ka xihahampfhuka.

Swi va vuyerisa hi ndlela leyikulu swinene hikuva vanhu swi laveka va xava swilo swo swo swi tirhisa loko va ri kwale ka xihahampfuka swo dya swa laveka loko u famba hi xihahampfhuka se vinyi va ndhawu swi va vuyisela mali yo tala swinene.

Byi tshembeke swinene hale ka hina hikuva vanhu va tirhisa tona ku ya emintirhweni hi mali ya le hansi swinene loko u lava ku famba wu tiva nkarhi wa wona swa ku nkarhi wa bazi a wu ti a wu cinci nkarhi a wu se tshama wu cinca nkarhi wa vona wa tirheka na mali ya vona yi le hansi swinene.

I ku ehlisa mali leyi vanhu va hakelaka yona yi va hakelisa mali leyitsongo swinene yi ta kota ku tiveka xo sungula se endzhaku ka nkarhi yi nga vuyela ka tipurasi letin'wana.

Swi va endla va lahlekeriwa swinene hikuva va va va tshembe yona ene bazi u hakela hi vhiki na vhiki ku na mathikithi se loko yi nga tshembeki u va u lahlekeriwe hi mali yo tala.

Ndzi nga mu byela muthori wa mina swa ku a hi mina ni nga leta i mhaka ya ni taka hi yona entirhweni e bazi yi hlwele ku fika namuntlha na mi nakona a hi mina ni nga endla swa ku yi nga hatlisi yi fika bazi.

Swi ni endla ni titwa kahle swinene hikuva vanhu va kota ku fika emintirhweni hi nkarhi va nakona va fika swilo swa vona swa ha ri kahle hi nkarhi.

Ndzi vona yi nga tshamisekanga hikuva tibazi a hi ta mfumo i ta n'wi i ta munhu wo karhi nakona ti pfuna ngopfu ka vanhu lava yaka emintirhweni se loko vanhu va ti hisa va lahlekeriwa swinene lava yaka hi tona emintirhweni na n'wini wa tibazi va lahlekeriwa.

Ndzi nga engetela tibazi ta mina loko n'hweti yi hela vanhu va givela tibazi to tala hi nkarhi ndzi nga kombela vanhu lava nga na tibazi swaku hi pfunana ku rhwala vanhu lavaya va muka va ya emakaya.

Ndzi nga kombela meyara swa ku fakiwa swivoni eswitarateni hinkwaswo swa ndhawu leyi ndzi tshamaka eka yona hikuva vanhu va hlupheka ngopfungopfu lavo pfuka nampundzu va ya eswitichini swa tibazi.

A ku na ndlela ya ku tisirhelela i ku etlela ndzeni ka yindlu wo u nga fambi navusiku navusiku a ku famba vanhu navusiku ku famba swinkhovho ntsena vanhu vo etlela.

Leswaku swikanyakanya leswi vanhu va swi xave hi mali yo durha swinene ene loko va ku xavisela xona wena hi mali ya le hansi u titwa u popile na wena tshama u swi tiva swa ku xo biha xa ta eka wena.

Ku yiveriwa swilo no tekeriwa swilo swa wena hikuva ku va ku tele ngopfu endhawini.

Ta ya ndzi ta vulavula na vamathekisi hikuva hi vona lava nga ni pfunaka nakona hi vona lava tiva ka ndhawu liya hinkwayo lavan'wani va nga ni tekela swilo swa mina.

I ku endla swa ku swi hlayiseka hikuva vanhu va tekeriwa swilo swa vona leswi va yaka va ya swi xava emadorobeni loko va ha ya emathekisini hi vanhu lava vo yiva .

Ndzi titwa ndzi nga tsakanga swinene hikuva ndhawu liya a yi a yi hlayisekanga mara yona yi kahle hikuva u hakela mali ya le hansi ku ya fika laha u yaka kona ekaya.

Thekisi a yi na nkarhi u ta yi kuma nkarhi wun'wani na wun'wani hi yo mhaka vanhu va rhandza yona ku ndlhula bazi nakona thekisi yi tsutsuma swinene.

Leswaku va vakhandziyi hi vona valungu va hina a nga va a nga deleli a va pfuxela loko u nghena thekisini pfuxela vakhandziyi va thekisi u va hlonipha swinene u nga lwisani na vona hikuva hi vona valungu va hina.

Swilo swo tala swi ta hlupha swinene hikuva thekisi yi ku endlela swilo swi olova so loko ti nga tirhi swilo swo tala swi ta hlupha ku kuma swilo a swi ta hi xanisa swinene .

Ta kwata swinene a ndzi nge he khandziyi mathekisi a ndzi ta famba hi bazi kumbe ni request-a Bolt.

Government nakona ku tlakuka ka petrol hi swona swi endlaka mathekisi va tlakusa mali hi ndlela liya yo tlakuka swinene lani swaku na vanhu vaxavi a va ha koti no hakela mathekisini.

A ndzi kombela ku pfuniwa ni va byela leswaku mina ndzi na mali yo karhi a ndzi tiva swa thekisi i mali yo karhi a ndzi na yona leyi lavekaka na driver ni ni khulumisana na yena ni kombela swaku he dirayivha mali leyi ni nga na yona hi leyi kumbe ni ta ya ni ya kombela emahlweni laha hi yaka kona.

A ku tlakuke swo dya nakona a ku hisiwa mathekisi i mali yi sukile eka ten rhandi yi ya yi eka twenty rhandi lani hi nga lahlekeriwa swinene nakona heyi mali leyi ya durha.

I ku va loko u na vanhu vo tlula mpimo loko yo yo wa ethekisi a va hakeriwi vanhu lavaya na wena u ya khotsweni.

Vafambi va tibazi va masiku na masiku hinkwawo a swi va khomi kahle, hikuva se va tirhisa mali yo tala ku ya emintirhweni no ya laha va yaka kona hi tibazi. Na ku ve khale a va famba hi mali ya le hansi swinene.

Swi nga ni khumba hikuva kokwana wa mina u tirhisa bazi loko a ya ntirhweni. Swi laveka se mali liya a fanele a xava swixevo na swo karhi swa le swa ku tirhisiwa ndlwini, a tatisa hi yona a famba hi yona a tirhisa bazi.

Vanhu va tirhisa ngopfu mathekisi ku ndlhula tibazi. Nakona petiroli yi tlakukile va lava ku kota ku ku hetisa xipeyisi lexiya vanhu se va nga suketela va ya mathekisini.

Ina vadyuhari va fanele va va ehliseliwa mali eka swilo swo famba swa mani na mani hikuva, i vadyuhari nakona a va ha tirhi va kuma mali eka mfumo.

Ina a ndzi ta n'wi pfuna. A hi hinkwenu hi swi kotaka ku xava thikithi ra bazi. Eku pfuna munhu a swi yi hileswaku i mudyondzisi kumbe i yini, mina ndzi nga va ndzi ri mudyondzi yena a ri mudyondzisi, mara a nga koti hinkwaswo swilo.

Ndzi nga va pfuna leswaku va tshama va tiyimela hi voxe hikuva va ta va va ri ni na mali ya vona yo ti endlela leswi va lavaka ku ti endlela swona, hi nkarhi wa vona nakona hi ku lava ka vona.

E khadi ra pfuna hikuva a wu yimayimi ngopfu loko mi nghena bazini, mi fika mi tap-a lahaya mi nghena, mi tshama hansi. Manjhe loko u famba hi mali, swi laveka u va na mali yo enela leswaku a yi lavi cinci hikuva nampundzu bazi yi va yi nga ri na mali.

Ti- smart card-i eka vukorhokeri bya mabazi, i makhadi lama endleriwaka vanhu lava khandziyaka bazi ku va u tiveka leswaku hi wena mani nakona u ya ehla kwihi.

tirhisa hikuva sweswi hi yona ndlela ya kahle yo yo tirhisa khadi. Mali makhamba ma ta ku yivela yona. Ina a ndzi ta ri tirhisa.

leswaku a va se na ri tolovela khadi, e smart card vanhu a va se na xi tolovela. Hi swona leswi endlaka ku va pfa va ri rivala etindlwini, va famba na mali. Va va ha tolovele mali leswaku va hakela hi mali.

A swi khoma hi ndlela ya kahle hikuva ndzi va toloverile. E vanhu loko tirha hi vona swi laveka u va tolovela, nakona u va na ndlela yo khuluma na vona u va komba ndlela, mi rhandzana endzeni ka bazi. Loko u ri muchayeri na vona va ri vakhandziyi swi lava mi kombanana rirhandzu.

Leswi swa ku loko va chayela tibazi, va ya chayela bazi va va va tsakile nakona miri ya vona yi va yi hi nkarhi wo fanela.

Swi khoma kahle hikuva ndzi tirha hi vanhu. Swi laveka vanhu ndzi va tolovela nakona ndzi nga khipi makarhala ya mina eka vanhu. Ndzi fanele ndzi tshama ndzi tsakile loko ndzi vona makhasimende ya mina.

I ya leswaku vanhu va ta na mali nampundzu va nga khomanga makhadi, va ehleketa leswaku wena u fanele ku va u va na cinci. Nakona van'wani va fika va ku rhuketela, va nghena va dakwile, va phuza mabyalwa, va heta va rhuketela na wena muchayeri.

A ndzi ta titwa ndzi ehlie emoyeni ngopfu hikuva mina ndzi hakela bazi leswaku ni hatlisa ni fika entirhweni. Mina leswaku va strike-a etibazini a ni ngheni ndhawu mina ndzi lava ku ya entirhweni hi nkarhi.

I ku lava ku tlakuseriwa muholo. Nakona vamathekisi va va tikisela vachayeri va mabazi. Se hi yona mavonelo ya mina leswaku hi swona swi endlaka va strike-a.

A ndzi ta fika ndzi byela muthori leswaku ndzi hlwerisiwe hi bazi namuntlha. Bazi leyi ndzi tshamaka ndzi khandziyeke yona hinkwawu masiku ndzi fikaka hi nkarhi entirhweni, namuntlha a va tereka.

Swi va khumba ngopfu hikuva va va tshembele ka tibazi. E bazi vanhu va hakela mali ya n'hweti va tiva leswaku va ta tirhisa yona, se siku leri va strike-kaka vamabanzi swi va khumba ngopfu vanhu lava tirhisaka tona. Hikuva se swi laveka va tirhisa mali ya vona ku famba.

i smart card he kokwana xi tirha hi ndlela leyi, hi mukhuva lowu. Wena u fika u hakela ehofisini ya mabazi u hakela mali leyi u lavaka ku famba hi yona hi bazi, se va ku endlela khadi leri u nga ta khandziya hi yona. Loko u fika ebazini u fika u tap-a khadi leriya ra wena u givela bazi.

Swi swi lava va endla leswaku va kuma vanhu lava nga ta famba va va guard-a laha tindleleni, lava hakeriwaka n'hweti na n'hweti. Nakona va fonela maphorisa ma guard-a laha tindleleni leswaku ku nga vi na makhamba lama ma hluphaka e vanhu.

A ndzi lavi ku hlayela mali loko ndzi tshame laha mahlweni, hikuva loko ko xota mali u ta ku mali yi xotisile hi mina. Swi laveka mina ndzi ku hlamusela leswaku mali yi xothe hi hi le ri nga lo yini. Se a ndzi swi lavi ku hlayela timali, nakona ku tshama mahlweni a ndzi swi lavi hikokwalaho ka sweswo.

Xivangelo xa ku ku va na ku kokela endzhaku ka swihahampfhuka i ku xihahampfhuka loko xi sukile xi sukile xo famba ene swi laveka xi kokelanyana endzhaku swi kota swa ku vanhu va ta kota ku khandziya hinkwavo.

hikuva loko va tshama va tlakusa timali vanhu va lahlekeriwa hi mali yo tala i vanhu va ta tshika ku khandziya mabazi va ya ka mathekisi hikuva va tivona se swo fana mathekisi va tiva ku ri vona ma durhaka hi yo mhaka va ya eka mabazi va lava ku va lava ku khandziya hi mali ya le hansi va ta kota ku hlayisa mindyangu ya vona na vona.

Vona nga ku swi lava ku thoriwa vatirhi lavakulu va ta tirha ntirho lowu hikuva vana exikolweni va tele ku ta dyondza a va telanga ku ta komba van'wani vana tindlela nakona ku gada van'wani vanhu va tele ku ta dyondza hinkwavo exikolweni va tele xilo xin'we se ndzi vona ku ri swa kahle swa ku ku thoriwa vanhu lavakulu va ta tirha ntirho lowu.

Endla vulavisisi va xona xa ku xi nga va xi yiviwile hi mani xikanyakanya xa mina kumbe nakona ndzi endla e poster yo karhi swa ku lweyi a nga ta xi kuma ndzi n'wi nyika i mali yo ringana five thousand.

Ndzi nga fambela halani vanhu va faneleke ku famba kona swa ku ni ta kota ku hlayiseka hikuva a ndzi nge fambi la xikarhi ka patu laha ku fambaka timovha nakona loko ndzi famba swi ta lava ni cheka swa ku a ku ti timovha la masayitini ke. Ndzi endla hi ku fanela swa ku movha yi nga tshuneli ekusuhi na mina ndzi fambela kule ndza tona na tona ti fambela kule na mina.

Ndzi nga hlawula My Boet hikuva i tibazi leti ndzi ti tivaka ti nga le hansi swinene ku landzela yona Buscor hi tona ndzi ti tivaka mali ya kona yi nga le hansi nakona i ta kwala kaya ndzi nga hlawula tona i ku tikuma ndzi pfune vamabindzu va la kaya.

He Khensani mina ndzi nga ku byela leswaku u ya kwale mabazini u ya fika u vutisa swa ku n'wana wa wena lani a yaka kona ku nga va ku ri malini nakona u fika u mu hakelela u xava thikithi u mu nyika a ta khandziya hi rona ndzi vona swi olovile .

I thikithi ra bazi loko u lava ri xava einthanete u nghena eka website ya bazi yeleyo u lavaka ku xava thikithi ra kona kokwalaho u ta vona mathikithi swa ku u lava ra malini u tsala e mali leyi u lavaka yona kambe u faka e khadi ra wena ra bangi va ta kota ku koka e mali ya vona kona.

Ndzi vona swi ri kahle ku famba hi bazi navusiku hikuva eka switichi leswi mi ehleketa ka swona mi va mi telenyana ku nga ri wena u ri wexe ntsena nakona masiku lawa se va va gada vanhu va mabazi.

Loko ndzi nga si na khandziya e bazi ndzi nga kuma vurhongo byo byo leha swinene lebyi faneleke swa ku munhu a humula loko se ndzi twa swa ni humurile ni dya swakudya swa kahle swo aka miri swo ka swi nga khomisana hi vurhongo ndzi ta kota ku fika laha ndzi yaka kona ni nga se na karhala.

Va nga thola e ti e ma-traffic yo tala lawa ma nga ta famba ma tirha kwala ti mapatwini ma endla swa ku vuhlayiseki byi va le henhla swinene.

Vaka kona mabazi swa ku ku va ni vuhlayiseki va nga thola e khampani yo karhi ya vanhu va tirha kwalano va ta chekisisa tibazi va vona swa ku ti tshama ti hlayisekile nakona va ti landzelerisa loko ti huma ku fikela laha ti yaka kona ni loko ti vuya.

Bazi ya Luxy Coach i bazi yo saseka swinene lani ndzeni yi sasekile nakona na la handle ka yona yi sasekile swinene yi na ma-seat ya kahle vanhu loko va tshamile va titwa va tshame kahle va twa ku nandzika ka bazi nakona yi basile i bazi a hi na tinsila i bazi ya kahle ya moya wo nandzika na vona vatirhi va kona va khoma vakhandziyi va bazi hi ndlela ya kahle hi ndlela ya rirhandzu.

Nga yi tirhisaka eka riendzo ra mina ro leha hi yona Luxy Coach hikuva i bazi ya kahle loko u lava ku famba riendzo ro leha i bazi yo tenga ya yo basa swinene nakona va khoma vanhu hi ndlela ya kahle bazi liya yi na ku nandzika a wa ha karhali loko u tshame eka yona.

yehlile emoyeni swinene hikuva loko netiweke yi nga tirhi ndzi lava ku xava thikithi ra mina ra bazi ndzi lahlekeriwa ngopfu loko ndzi fanele ndzi jika ndzi vuyela endzhaku ndzi ta phinda ndzi vuya siku rin'wani ndzi ta xava e thikithi ndzi va se ndzi tirhisile i mali yo tala swinene.

Hikuva i vanhu va kota ku tiendlela mali kolaya hikuva vanhu vo tala va tirhisa tibazi se vanhu lava xavisaka lani na vona va kota ku teka xinkwa va muka na xona ekaya hikuva vanhu va va xavela nakona munhu a nga ha lavi ku tlangisa nkarhi eswitolo a ha lava ku xava u ta fika a xava kwale mabazini.